Angizizwa kahle ngempela ngizizwa ngidabuka, ngizizwa inhliziyo yami ibuhlungu ngenye indlela ngoba kucishe kwabangeka ingozi. Lokho nje kungiphathe kabi kakhulu ngiyafisa nje nanokuthi, ukhansela kanye nohulumeni balungise imigodi lena egcwele emigwaqeni yangakithi.

Khathi ngishiywa ibhasi elalihamba uhambo olude. Ngangiphatheke kabi kakhulu emva kwalokho ngazama ukuya emahhovisi akhona, ngiyobatshela ngesigameko esingehlakele. Kepha-ke abazange bekwazi ukuthi bengisize bathi, uma ngabe ushiywe ibhasi nemali nayo ifana nokuthi nje uyithele emgqomeni. Kwadingakala ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngithenge amathikithi elinye ibhasi engizohamba ngalo.

Indawo yakithi inebhasi elihamba kabili kuphela ngosuku. Into engingayenza ukuze ngihlele usuku lami, ngingathi uma ngabe ngifika nje edolobheni ngenze izinto ezibaluleke kakhulu kuqala, ebese ngigcina nje ngalezi engizobe nje ngizenza ezingasizo izinto ezizidingo kakhulu. Ukuze uma ngabe kushaya isikhathi sokuthi ibhasi libuyele emakhaya, kuyobe sengiphakathi kulelo bhasi.

Yebo ngake ngahamba ngebhasi elafela endleleni. Ngiyacabanga ukuthi inkinga yayisebhasini ngoba kwadingakala ukuthi siyehle sidilike ebhasini. Kwafika abantu abangomakhenikha ukuthi balixilonge ibhasi. Sabe-ke selilunga sesikwazi ukuthi futhi siqhubeke nohambo.

La engingaqinisekisa ukuphepha kwabagibeli abasebenzisa amatekisi, ukuthi abashayeli babhekwe nsuku zonke ukuba ngabe abaphuzile na. Kuphinde futhi kubhekwe amatekisi ukuba ngabe asesimweni sokuthi ahambe yini emgwaqeni.

Ngabe nginohambo olusuka eThekwini oluya eGoli ngizohamba ngebhasi lo hambo olude, ngingalilungiselela kahle uhambo lwami ngoba ngingenza isiqinisekiso sokuthi nginokudlula okwanele, nginamanzi anele. Ngiphathe futhi nengubo engenzela ukuthi noma ngabe endleleni kuyabanda noma ngabe ibhasi liyafa endleleni, ngizokwazi ukuthi ngigcineke ngimbathile futhi ngifudumele.

Shintsha izindawo zokuhlala uma ngabe umuntu ohleli phambi kwami efuna ukuthi iwindi eliseduze kwami livulwe, ngoba mina ngiyagodola. Singamele sishintshe izindawo mina ngihlale kule ndawo ahleli kuyo, yena abuye azohlala eduze newindi.

Angivumelani nokushiswa kwamasonto nezakhiwo uma kuneziteleka zamatekisi, ngoba lokhu kuvusa udlame olukhulu emiphakathini. Abantu bagcina sebelimala noma bagcina sekuthi balahlekelwa yizimpilo zabo. Kepha uma ngabe kungenziwa iziteleka, ngathi kungaba neziteleka ezinokuthula.

Engiyibhekayo lapho ngikhetha inkampani yamabhasi enginga ehamba amabanga amade. Ngibheka ukuthi ngabe inayo indlu yangasese. Ngabe ibhasi, ibhasi elihlanzekile? Ngabe futhi abashayeli bamabhasi aleyo nkampani, ngabe bashayela kahle na?

Ngoba uwasaba amatekisi, kanti futhi amatekisi wona ashibhile. Uma ngabe ufuna ukuhamba ngawo, qinisekisa ukuthi uhamba ngesikhathi. Uma ngabe uzoqinisekisa ukuhamba ngesikhathi, itekisi angeke lilokhu ligijima ngoba nakhu umuntu uzibona ukuthi uzofika ngesikhathi esedlulele eseqile.

Imibono yami ngokubhukha amathikithi ebhasi ku-inthanethi, uma ngiqhathanisa nokubhukha esitolo. Uma ngabe ubhukha amathikithi ku-inthanethi kuyashesha kakhulu lokho. Kanti uma ngabe uyobhukha esitolo zamabhasi ufika imilayini imide kakhulu. Lokhu kwenza ukuthi kuchitheke isikhathi, kanti uma ngabe ubhukha kwi-inthanethi kuyashesha lokhu.

Into engingayenza ukuqinisekisa ukuthi ngifika ngesikhathi ezindaweni engisuke ngihlele ukuza kuzo. Ukuthi ngihambe kusanesikhathi eside, ngoba amabhasi angakithi awathembekile futhi avamise ukungasigcini nesikhathi. Ngakho-ke kungamele ngisheshe mina ngihambe ukuze ngizokwazi ukuthi ngisheshe ngifike lana engiya khona.